Ngingenza isiqnisekiso sokobana esikhathini esizako nangizokutjala, ngingathi lapho ngitjale khona ngisekele ngenethi. Ukwenzelela bona nakufika namkha nakusahlela iinkhukhula zezulu godu, zingarhurhuli iintjalo zameza namkha isiphila sami.

Kungabangelwa kukobana ngingatjheji namkha nginganakeleli kuhle iintjalo zami, njengokuziniselela bona nazihloma zibe zihle bezidose amehlo wabantu ekutheni bazokuthenga. Namkha kungabangelwa kukobana ngingamakethi abantu bonyana bazokuthenga iintjalo zamezi.

Isiphila esithengwa khulu hlangana nemihlobo le yomibili, sphila esimhlophe.

Ngicabanga bona into ebhalelisa iSewula Afrikha, ukuzitjalela yona ikoroyi ngobunengi, ukungabi khona kwamanzi wokuniselela, ukutjala ihlabathi ngaphasi kokobana igaywe, ukungabi neentjalo ezifaneleko namkha ikoroyi efaneleko, umhlobo ofaneleko wekoroyi ezokutjalwa nokuba nehlabathi engakahlambeki namkha engakafaneli kobana kutjalwe ikoroyi leyo.

Iye, ngisayibona ipuphu yesiphila esibovu eentolo.

Kungaba yinarha ye-Japani, ye-Brazil ye-China kanye neye-United States of America.

Iye, liqiniso ngombana abantu abakerega e-ZCC, badla umdoko wamabele kanye nomratha wamabele.

Kuzokufanele bona utjheje iinkhathi zonyaka bonyana ikoroyi leyo ilinywa ngasiphi isikhathi sehlobo nanyana sebusika. Bese uthome ulime ngesikhathi esifaneleko.

Angiboni bona singaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha, ngombana sezikhona ezinye iinarha esele zinazo isiphilesi begodu ezinye zazo ziyasithengisa namkha zisithumela kezinye iinarha. Nofana singaletha amatjhugululo itjhugululo elincani kezemnotho enarheni yekhethwapha.

Kokuthoma kuzokufanele bona uye endaweni lapha isiphila namabele ziyimvela kancani, namkha eendaweni lapha isiphila namabele zitlhogeke khona khulu. Uthome uthengise eentodlwanyaneni ezincani kuthi kusenjalo uye eentolo ezikulu, ubawe bona nisebenzisane namkha nibambisane ekutheni ulethe isiphila namabele ngobuduze. Kunokobana abantu bendawo leyo baphume baye eendaweni ezikude, ekutheni bathole isiphila namabele. Ngobunjalo zabe ubasizile begodu nawe uzokuthuthukela phambili.

Imbewu yamalamune asezingeni eliphezulu, ungayifumana enarheni yeSewula Afrikha, eentolo ezifana njengabo-Seeds and All kanye nenarheni yeMalawi.

Ama-apula amahle abovu begodu anepilo nahlomako kuhle alinywa ngemaplasini. Nje-ke ungawathola ngemaplasini begodu ayathengeka lapha.

Ngisutha nti bekungaba nesikhala esivulekako, sokobana ngidle enye into ngemva kokudla isiphila.

Afumaneka lula khulu ama-avakhado ngendaweni yangekhethu, ngombana izinga lama-avakhado ngendaweni yangekhethu liphezulu, njengombana imizi eminengi inazo iinhlahla zama-avakhado, namkha iwatjalile ama-avakhado.

Kungenzeka bonyana lapha ewathenga khona amakonyana la, bawahlaba asese mancani bonyana lokha nakakhulako angamithi. Namkha ungathola bona amakonyana la akanawo amaqanda afaneleko wokuthwala amakonyana, bese ayazala namkha amaqanda wokumitha. Okhunye godu kungaba ligandelelo lomtjhiso, elenza bona iinkomo lezi zingamithi.

Ngivumelana nabo bona bekufuze uzihlabe lokha nazineminyaka emibili ubudala, ngombana nasele sezineminyaka emine nje kungenzeka bona sele sezidiniwe begodu sezi namalwele athileko, angabangela bona abantu nabayidlileko inyama yakhona leyo bagule abanye babo basongwe mathumbu. Kanti-ke lokha nazineminyaka emibili zisese namandla begodu zisaqinaqinile.

Iye, ingaba nobungozi obukhulu inyama le ebantwini abayidlako, ngombana kungenzeka bona ezinye zezinto ezidliwa ziinkomezi ezalena' zinetjhefu. Kuthi itjhefu leyo ingagulisa abantu ibasongise amathumbu, abanye bagcine vele bangene ngeembhedlela namkha baphuthunyiselwa ngeembhedlela. Kanti kuthi-ke abanye abanamasotja womzimba abuthakathaka, bangagcina sele babhubhile. Ngakho-ke ingaba yingozi ekulu inyama leyo.

Ungazipha utjani bemangweni, uzivulele bonyana ziyokudla emangweni nezinye iinkomo. Ungazipha begodu ungazipha nomtlhodlho, umtlhodlho lokha nawuqeda ukwenza utjwala besintu. Umtlhodlho uziphe umtlhodlho kanye namakelo wekhabitjhi.

Ngicabanga bona lokho kubangelwa kukobana inyama le ehlatjwe ngekambiso yesikhuwa, itjhejo lakhona lisezingeni eliphezulu. Kuthi lokha nabaqeda ukuyihlaba bayithathe bayifake eenqandisini ukwenzelela bona iphophe. Kanti-ke kuthi le ehlatjwe ngekambiso yesintu, ithatha isikhathi ukuphopha, njengombana ithathwa ifaka eenkotlelweni. Lokho kwenza bona ingaphophi kuhle begodu ijame amagazi lapha nalapha, nenyama yakhona inganambitheki.

Iye, inyama yakhona iba nepilo, ngombana akunakusiliphazeka kweengazi.

Iye, ngombana ngokuya ngekwesikhethu ikomo ayihlatjwa ngubani nobani, begodu kuba nemibandela nofana imithetho ethileko ebekwako lokha nakuzokuhlatjwa ikomo.

Iye, kuqakathekile lokho ukwenzelela bona iinkomo ezinye nezinye zihlale eembayeni, ngokuya ngokweengameko zawo. Okufana njengobukhulu kanye nemihlotjana yazo engizo namkha nemihlobohlobo yazo.

Ama-brahman la ungawathengisela ngendaweni yaKwaNdebele eMpumalanga, ngombana lapho khona amasiko ayahlonitjhwa begodu ayalandelwa. Njengombana sithola bona kuba namaqude, amasokana, ukuhlatjiswa njalonjalo.

Kunabantu abawadlako amathambo, ngakho-ke ungawathengisela abantu labo namkha ukuthengisele abantu ebanezinja.

Ngicabanga bona inyama le ayithengiseki, namkha esikhathini esinengi abantu abayithengi ngombana kuyinyama eqinileko yokwenza imirhwabha. Begodu nalokha sele uyipheka ithatha isikhathi ukuvuthwa, ungayipheka imini yoke.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko.

Iye, kulungile bona uziphe ukudla ebusuku nemini, ukwenzelela bona inyama yazo itheleke namkha ibe yinengi emzimbeni begodu nazo zibe namandla namkha zibe nepilo.

Lokho kungabangelwa kukobana amabhonsmara, kumhlobo omkhulu weenkomo begodu onenyama enengi nezele amafutha. Ngakho-ke lokho kwenza bona inyama yakhona ikghadze msinyana begodu izale amafutha khulu.

Kufuze bona omunye nomunye umhlobo ube nesibaya sawo, ukukhandela bona iinkomezi zingalimazani begodu zikghone nokuhlukaniseka lula.

Ukwenzelela bonyana ifuyo yawo ingalahlekelani lokha nayihlangana nezinye naye ngemmangweni kodwana ibonakale lula namkha ihlukaniseke lula.

Awa, abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha ngombana izinto ezenzekayo epilweni njenganje ezinye ziyabatjhiya njengombana banganabo abomaliledinini bokobana bazizwe iintwezo.

Abahlali bendawo yangekhethu le lokha nakusikhathi sesomiso bayakhamba baye ngemilanjeni bokukhelela khona amanzi begodu abanye babo balimele ngakho-ke badla ukudla ebakulimileko okutholakala ngemasimini.

Abalimi bangazisiza ngokobana baqalisise namkha batjheje iintjalo abazitjalako bonyana zikhambisana nabuphi ubujamo bezulu. Ukwenzelela bona iintjalo zabo zihlome namkha zihlume.

Iye, bazuza ngokulingana emnothweni welizweli leSewula Afrika ngombana ibandlululo kade latjhabalaliswa enarheni le namkha into yokuthi abalimi bobulili obuhlukeneko bombala obuhlukeneko bazokuthola bazokuzuza ngokungalingani into leyo yacinywa kade enarheni yekhethu yeSewula

Liqiniso ngombana inengi labantu eSewula Afrika iinkomo bazise eenarheni namkha bazithengise eenlarheni bona bezuze ngokuthola imali namkha bazenzele imali.

Isizathu sokobana inyama yekomo isanda ukuhlatjwa iphophiswe iingazi ntanzi. Kukobana abantu bangadli iinsila ezingabangela amalwele athizeni namkha bagule. Okhunye godu ukwenzela bonyana inyama le ingaqini kubeyinyama ephekwa imini yoke.

Awa, akukho engikusolako ngalokhu ngombana utjwala besintu abunuki abanye abantu abunuki kamnandi begodu abunambitheki kamnandi ngemlonyeni.

Lokhu kubangelwa kukobana iinkukhu kuyinto egijima khulu emaplasini njengobana abantu abanengi batjheba ngayo namkha kusitjhebo semihla ngemihla.

Unobangela wokobana inyama yekukhu ibizo kukobana kusitjhebo esithengwako khulu namkha abantu abanengi batjheba ngaso imihla nemihla.

Iye abantu abatjha abanengi banayo itjisakalo yokulima kodwana abanazo iinsetjenziswa nemali eyaneleko yokuthoma ukulima. Manje-ke urhulumende nakangakhe abonelele ngemali neensetjenziswa ilutjha elinengi lingalimi.

Unobangela wokobana abantu bemakhaya bathande khulu ukufuya iinkomo neembuzi kukobana kuziinlwana ezithengeka khulu begodu ezinemali. Lokha abantu nabenza iminyanya khulukhulu yesintu bafuna iimbuzi neenkomo ngakho-ke lokho babanemali bayazuza ngokomnotho.

unobangela wokobana iinhlahla zefuyo zingatholakali khulu eendaweni zemakhaya kungombana abodorhodere yimvela kancani namkha bayabalwa nofana abelaphi abatholakali eendaweni zemakhaya.

Awa, abanalo ilungelo lokunande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho njengombana umnini omutjha weplasi kungenzeka ukobana naye sele angene nabezimu namkha amadlozi wakwabo. Ngakho-ke lokha nabafudukako ngemaplasi namkha bathutha ngemaplasini kufanele bona balande immoya emathuneni yamadlozi yabokhokho bayise lapha bayokuhlala khona bebabalayele ukobana kusukela namhlanjesi bazokuphahlelwa lapha namkha bazokuhlala lapha njengombana iplasela sele linomuntu omutjha.

Inengi lawo aliyi eenkulisa kanti abanye-ke bayaya njengombana ababelethi babo babanayo imadlana yokubasa ngemadorobheni baye eenkulisa.

Ngingathengisa uboya babo njengombana amafemu amanengi kanye neendawo ezinengi zisebenzisa uboya bemvu ukwenza izembatho.

Umsebenzi wamabele ukwenza utjwala besikhethu abanye abantu bawuthathe amabele benze utjwala besikhethu ofana njengonotlabalala. Abanye abantu badla umdoko wamabele njengomdoko badla amabele ukwenza umdoko osiri.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadalwe ngeveke njengombana iminengi imisebenzi abayenzako begodu basebenza budisi khulu.

Iye, banikelwe amathuba wokulima njengombana abantu abanengi bakholelwa ekutheni abantu bengubo namkha abomma kubengibo abalimako. Kuthi-ke bembaji bona baye ngimatorhweni namkha bayokusebenza eendaweni ezifana njengemadorobheni.

Iinarha ezinengi namkha amazwe amanye athenga isiphila ngapha ngeSewula Afrika. Ngalokho-ke kuyawukhulisa umnotho wenarha yekhethu le.

Afumaneka lula khulu ama-avocado endaweni yangekhethu njengombana imizi eminengi namkha izakhamuzi ezinengi zinazo iinhlahla zama-avocado namkha ziwatjalile ama-avocado la.

Amadamu ngendlela yokobana zingabulawa yisomiso namkha zingomi lokha naziye ngemmangweni ziyokudla kodwana zibenawo amanzi wokusela.

Iye, ayafundelwa njengombana babatjengisa bona bona bahlinze njani inyama ukwenzelela bona inyama leyo indleke begodu kubeyinyama engakaqini.

Kufuze bona alawulwe mnyango wezabasebenzi ngombana abanye abanikazi bamaplasi abaneenhliziyo ezide. Ngakho-ke na angekhe babanikela abasebenzi bemaplasini amalanga wokuphumula.

Unobangela wokobana izimvu zetjiwe kangaka kungombana izimvu zithengwa khulu begodu zinemali enengi. Kanti-ke omunye godu unobangela kungombana abantu bathenga uboya bezimvezi ukwenza izembatho.

Unobangela wokobana amanye amazwe angazitjaleli sawo isiphila kungombana zingenayo ihlabathi enothileko namkha efaneleko yokutjala isiphila.

Iye, anganela ukuthelelela amasimu amakhulu weSewula Afrika.

Amawuruwuru atjhiya umonakalo omkhulu kibosomaplasi njengombana akhukhula ezinye iintjalo zabo begodu enza nehlabathi le bonyana inganothi. Ngakho-ke kufanele bonyana abosomaplasi bathome phasi godu bathele iinsetjenziswa ezenza ihlabathi inothe bebalime kabutjha godu.

Awa, angeze ngawufundela wokulima ngombana kuyinto enginganakareko kiyo.

Ngokubona kwami ngibona kwangathi amahlelo wokuthuthukisa abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrika ayatlhayela.

Akakaneli amahlelo wokufundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo namkha ayatlhayela.

Ama-App afundisa ngokulima aqakatheke ngokobana afundisa abalimi iindlela ezitjha zokutjala nezokutjheja namkha nokutlhogomela iintjalo zabo ekutheni zithele begodu zibe nokudla okunengi.

Bangazithengela amabhala lokho kukudla okunepilo begodu zingahlala ziguli beziphile kuhle nemzimbeni zondleke.

Imihlobo emihlanu yemirorho, lirude, imbuya, ilavewa, ireregedi kanye nesipinatjhi.

Bangakhuthazwa ngokobana babonelelwe ngemali kanye neensetjenziswa zokulima.

Bangathuthukiswa ngokobana babonelelwe ngemali kanye neensetjenziswa zokulima ukwenzelela bona amaplasabo andlondlobale begodu athuthukele phambili.

Baphila ngaphasi kobujamo obudisi njengombana kufanele bonyana bavuke bayokulima nanyana iinkhukhula zidlangile bonyana benze isiqiniseko sokobana iintjalo zabo sihlezi zitjhejiwe begodu bazithelelele.

Ngicabanga bona isizathu esenza bonyana abantu basabe ukusenga udumbana kungombana ayingozi begodu anamandla.

Ungabathengela izinja njengombana kuzoba ngizo ezibagadile qobe malanga eenlelesini esele zikhona ephasini lethweli.

Umthelela ongaba khona emphakathini kukobana ukudla kungatlhayela namkha iintjalo zingatlhayela lokha abasebenzi bemaplasini nabaphila ngaphasi kobujamo obudisi.